Amasiko okudla alahleke ngempela ngendlela sekukhiqizwa ngakhona ukudla okusheshayo. Ukudla okusheshayo kuthandwa i-youth yethu esakhula. Bathanda kakhulu lokhu okusheshayo kungoba akunamsebenzi noma kwenziwa mhlambe nje masingaqala sikhulume ngaso isikhambane le ekuthiwa ikota. Kusika nje isinkwa esimhlophe kufake nje ama-chips kufake abo rasheni kufakwe opholoni ufake ne-atchar kuyashesha nje and kudleka easy akumelanga akufani nokuthi kuzomele bapheke usipinashi uyopheka usipinashi. Mhlawumbe upheke obhontshisi, bhontshisi uthatha isikhathi ukuthi uvuthwe so kulo kudla okusheshayo bayakuthatha. Kodwa-ke kuyabulala la emasikweni ethu okudla okumele bakuthole okubakha, okwakha impilo emzimbeni yabo.

Ngingakhululeka kakhulu ukugcoka ubuhlali ngibonise isintu sakithi or ngibonise amasiko thizeni esiwayenzayo. Akukho okubi ekwenzeni lokho ngoba kuyisiko. Ngiyacabanga ukuthi noma umzimba uzovela kodwa uvela izinto like umzimba lo okumele uvele angeke kuvele into ezizothusa abantu. La ekumele kuvaleke khona ngathi kumaphakathi angasese azavaleka ngendlela efanelekile.